Imishini ehlakaniphile ibe nomthelela omubi ezimbonini ezifana nezempilo ngobe abantu abaningi abasakwazi ukuthi bathole usizo ngokuphelele ngoba laba abasemitholampilo sebesebenzisa lezi zinto ezimishini. Babese abasanaki ukuthi empilweni or umuntu udinga luphi usizo ngaphandle kokuthi basebenzise lo mshini.

Into eyenza ingoma yekhava iphumelele ukuthi ingoma yekhava isuke sebahleli phansi bayihlenga kahle ngendlela ejabulisayo futhi ingoma yekhava ihluke ngokuthi abantu bakhona ukuyibona le nto yokucula ngayo or umculi esuka ecula ngayo.

Ngingasabela ngendlela ekhathazeke kakhulu kwangabe kwangangokube kubuhlungu kakhulu ukuthi ingane icatshazwe ngendlela enjalo ku-inthanethi. Isinyathelo engingasithatha ukuze sisizakale nengane yami, singaya epholi siteshi. Amaphoyisa yiwo azositshela ukuthi siyenza kanjani incubekela phambili.

Mina ngingathanda ukusebenzisa i-banking app ngoba yona ilula kakhulu ukuthi uyisebenzise. Wonke umuntu kulula kakhulu ukuthi angayisebenzisa futhi indlela esingachumana ngayo ephephile. Ngibona kwangathi kungabalulekile ukuthi ngemuva kokube ungene kuleyo ephu kumele ikubuze imibuzo ehambelana nawe ukuze kuzoqinisekisa ukuthi uwe umnikazi wayo.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana bengazi bandakanya nokuthi benzele izethameli zabo mhlawumbe i-competition yama-vouchers boma-food vouchers yes. Futhi bangazakhela abalandeli abathembekile kakhulu uma bengeza into ey'kanjalo ngoba wonke umuntu usebenzisa iy'nkundla zokuxhumana ngaso sonke isikhathi.

Izintuthuko ezibaluleke kakhulu kubuchwepheshe bedivayisi ehlakaniphile ukuthi wonke umuntu kulesi khathi samanje sowuyazi ukuthi idivayisi iyinto yokuthi ungakhona ukuyisebenzisa kunoma kuyini, futhi kuthuthukise ulwazi lomsebenzisi ngoba wonke umuntu sowukhaliphile emqondweni kulesi khathi samanje ngedivayisi.

Umsebenzi angawenza ngokuthi athole wonke ama-account numbers wezisebenzi zakhe bese abafakele kuze imali. Kodwa izici angabhekana nazo ikuthi kwesinye isikhathi angahle athi ufake imali komuntu othizeni kutholakale ukuthi ingene komunye umuntu futhi obekungamelanga afakele yena leyo lelo nani lemali.